Kumele zibekezelwe iyinguquko, zichazwe nokuthi imbangela yazo yini, ibingekho yini futhi enye indlela ebekungagwemeka ngayo.

Ngicabanga ukuthi ingagcina isidikilela abantu phasi ibahlukumeze uma ingaqondakali indlela yokucaphunwa kwezimali zabantu, futhi ingenayo into eyilawulayo.

Amaloli abonakale engathi aseyindlela engcono engakwazi ukushintsha ukuthutha kweyitimela mayelana nokuthuthwa kwempahla.

Kumele kuqale ube nesithuthi esikwaziyo ukulayisha kahle umuntu okuleso simo leso, uphinde futhi ube nabantu abakulekelelayo, ukukubambisa kanye nokukuthulisa kuleso sithuthi leso, ngendlela efanele.

Awabizi, awabizi kakhulu izinto ezikwaziyo ukwenzeka. Into nje egcina yenza ukuthi kungasafakwa ukuthi basuke kungacatshangelwa kahle abantu abaphila nezokukhubazeka.

Ziyathuthuka, ziyathuthuka izinto eyiningi ziyathuthuka, ayikho into ehlala ikanjalo, kodwa seziyathuthuka kakhulu. Sesikwazi ukuthola imininingwane eminingi ebe ingatholakali ngaphambili.

Ukuthi abantu abadala bagcina bengasanakwa kahle, futhi bengabekezelelwa uma, mhlawumbe kukhona izinto abangasakwazi ukuzenza ngokufanele nangokushesha.

Ngicabanga ukuthi isithuthi osuke usibheke ilesi esizothatha iy'mpahla eyiningi ngesikhathi esincane, siphinde sikukhokhise imali encane. Ngicabanga ukuthi izona lezi izinto ekusuke kumele ukuthi uzibheke.

Kumele zihambe ngesikhathi, zingagijimi kakhulu, ngoba abantu abadala abayithandi into egijimayo, futhi zingagcwali ngokweqile.

Abantu abafana noBaba uNdlovu akumele bavunyelwe ukuba basebenze nomphakathi, baphinde basebenze emgaqweni, la kukhona khona abantu ekungenzeka babachukuluze, bayingozi eyimpilweni zabantu.

Ngicabanga ukuthi kumele kukhuthazwe ukuthi abantu basebenzise izithuthi zomphakathi ezizodwa. Abantu bangazihambeli ngeyimoto zabo, okungehlisa kumthamo weyimoto ezitholakala emgaqweni, ziphinde zenziwe futhi ibe uhlobo lweyimoto ezigijimayo ukuze zikwazi ukufinyelela kalula endaweni yezezimo eziphuthumayo.

Ukuthi ungagcina ungasayitholi inzuzo, ungasayiboni inzuzo oyenzayo ngomsebenzi wakho umi imali eningi ithathwa amatholi kulezoyindawo lezo.

Yebo, komele ukuthi awalungiselele. Ngicabanga ukuthi loko angakwenza ngokuthi kube nesigamu sehora noma ihora phakathi kwezikhathi zokushintshana kwamabhasi ukuze akwazi ukusebenza ngokufanele.

Kumele abantu abasebenza kuze kube abantu ababekezelayo, zingaphakami kakhulu ukuze zikwazi ukubagibelisa abantu abadala, zingagcwali futhi kakhulu umthamo, ukuze bakwazi ukuhlala, bangathethiswa futhi babekezelelwe.

Ngicabanga ukuthi kumele kube nevidiyo yokuxhumana, baphinde futhi babe neyinkampani zama-security ezisebenza eduze nabo, ezikwaziyo ukubalandela, eyimotweni ngaphakathi kumele babe nawo ama-panic button abawachevazayo uma bezizwa bengaphephile.

Ukuthethiswa kwabantu abadala, baphathwe ngendlela engafanele uma begibela emontweni.

Ukugcwala ngokweqile, ukuthethiselwa ushintshi uma ukhipha imali ehlangene, kanjalo nokuthethiswa uma sekumele wehle, kuthiwa awuzwakalanga kahle.

Abantu abaningi manje basebenzise ama-smartphone. So, into abayibhekayo uma bezoya kwisithuthi ukuthi sizobalekelela kanjani ekutheni bazisebenzisele kahle ama-smartphones abo ohambweni olude. Lokhu-ke kungaba isikhangiso esihle kakhulu kuba shayeli bamabhasi uma bengafaka i-inthanethi ne-Wi-Fi.